Izithuthi zomphakathi zingadlala indima ebalulekile ekukhuthazeni ukubandakanywa komphakathi, nasekunciphiseni isizungu kubantu abadala, izikhungo zokudayisa nezekuncebeleka. Lokhu kuvumela abantu abadala ukuthi baye ezitolo, ezindaweni zokudlela noma emicimbini yezenhlalo, okubasiza ukuthi bahlanganyele nabantu abahlukene futhi banciphise ukuzihlukanisa.

Okokuqala ngingahlaziya ukuthi kungani izindleko zokukhokha zazingalindelekile, ingabe kwakuyiphutha lami? Ngingase ngiphambukile emzileni obalwe ngaphambilini, ingabe kunezindlela ezingcono? Ngingase ngisebenzise i-GPS yeloli noma izinhlelo zokuhlela umzila eziklanyelwe amaloli ezinginika izindlela eziningi futhi zingibonise izindleko zomtapo wemali kusengaphambili, ngingabheka nokuthi kukhona yini eminye imizila engase ingabi nayo imitapo yemali noma ibiza kancane.

Kungadalwa uhlelo lokusebenza lweselula oluqondile noma iwebhusayithi lapho abantu abadala, noma amalungu omndeni wawo bengakwazi khona ukucela kalula izinto zokuhamba. Lolu hlelo lungafaka ukucela ukugibela okulula ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa, bangacela ukugibela, bakhethe isikhathi sokulandwa futhi bafake indawo abaya kuyo isibonelo, isonto, ukuqokwa kukadokotela, .

Ukuthuthukisa ukuxhumana nomphakathi, izinto zokuhamba eziqondile, ama-shuttles zingahlela ukuthutha abantu abadala ezindaweni ezibalulekile zomphakathi njengeMnyango yaseKhaya, izitolo, izikhungo zezempilo, namabhange. Lokhu kuzovumela abantu abadala ukuthi bakwazi ukuphuma emakhaya abo futhi bahlanganyele nabanye abantu, okunciphisa isizungu nokuzihlukanisa nomphakathi. Amahlelo okuxhumana, ama-shuttles angasetshenziswa ukuhlela uhambo oluya emicimbini yomphakathi njengamakhonsathi, imidlalo, izimakethe noma izivivinyo zokuzivocavoca. Lokhu kuyobasiza ukuthi bahlangane nabanye abantu abanentshisekelo efanayo, futhi benze ubungani obusha.

Ukuze kwehliswe kakhulu izikhathi zokuthutha impahla ngojantshi ngicabanga ukuthi ubuchwepheshe okuhambisana nokwenziwa kwezinto zibe zihlakaniphe automation kanye nedatha enkulu, i-big datha kanye nokuhlaziya analities yibona obungasebenza kakhulu. Ubuchwepheshe obusebenzisa ukwenziwa kwezinto zibe zihlakaniphile bungaqeda isidingo sokungenelela komuntu emisebenzini eminingi njengokushintsha imizila, ukulayisha nokuthulula, lokhu kunganciphisa kakhulu amaphutha, ukubambezeleka, kanye nesikhathi esichithwa emigwaqeni.

Ngokuvamile ukunikeza inkonzo yamakhasimende enhle kwezokuthutha zomphakathi eNingizimu Afrika kubalulekile ekwakheni uhlelo lokuthutha olusebenzayo, oluthembekile noluthuthukisayo umnotho. Kubalulekile ukuthi izinkampani zezokuthutha zitshale imali ekuqeqeshweni kwabasebenzi babo, kanye nasekusunguleni amasistimu asekela inkonzo yamakhasimende ehamba phambili.

Kunezinyathelo eziningi ezingenziwa ukuze kuthuthukiswe ukufinyeleleka kwezitobhi zamabhasi neziteshi zesitimela kubantu abadala ngakithi, ukuthuthukisa kwezakhiwo ama-ramps, nama-handrails, amapulatifomu afinyelelekayo, izindawo zokuhlala, izindlu zangasese ezifinyelelekayo. Ukuqeqeshwa kwabasebenzi, ulwazi olucacile nokutholakala nayo kanye nezokuphepha ezithuthukisiwe, ukuthuthukisa ukufinyeleleka kwezokuthutha zomphakathi kubantu abadala kudinga umzamo ohlanganyelwe ohulumeni, abahlinzeki bezinsizakalo zokuthutha kanye nemiphakathi. Lokhu kungasiza ekuthuthukiseni izinga lempilo labadala futhi kubenze bakwazi ukuzimela nokuhamba iqhaza emisebenzini yomphakathi

Izici ezibalulekile ukulandelela ibhasi ngesikhathi sangempela lokhu kubalulekile, ngingathanda ukubona indawo yebhasi kumephu ngesikhathi sangempela, kanye nesikhathi esilinganiselwe sokufika ezitobhini ezahlukene. Lokhu kunganciphisa ukukhathazeka ngokulinda ibhasi nokwazi ukuthi lizofika nini, amathayimithebula acacile futhi kulula ukuwafunda, isakhiwo esicacile nesihlanzekile samathayimithebula sibalulekile. Kufanele kube lula ukuthola umzila engiwudingayo, izikhathi zokuphuma nokufika, nezinsuku phakathi nesonto, ngempelasonto namaholide omphakathi.